Uma udlala imidlalo esikoleni, kuyasiza kakhulu ngoba ukwenza ukuthi ukhohlwe kancane ngezincwadi, kanti futhi kuyasiza ukuthi inhliziyo yakho ihlezi ijabule.

Ngisakhula ngangidlala ibhola, lokho kwakungihlanganisa nabafana bangakithi. Abazali babefika njalo enkundleni yomdlalo ukuthi bezosibuka besincome. Lokho kwenza ukuthi ngikwazi ukuhlangana nabantu abaningi endaweni eyodwa.

Uma kudlalwa kumele kube khona oqeqeshelwe ukuthi anikeze usizo lokuqala uma kudingeka.

Cha, angixhumene kakhulu, ngoba ayisadlalwa leyo mdlalo manje. Kukancane lapho obona khona kudlalwa induku.

Engikucabangayo njengamanje ngicabanga umdlalo we-chess, odinga izinto ezincane. Ungawubeka epaki, but izinto lezi zokudlala zibe nkulu, ukuze zingakwazi ukususeka kalula.

Ngicabanga ukuthi isikhathi esifanele kungaba uLwesibili noLwesine phakathi neviki. Isikhathi kuzo zombili lezi nsuku kube u-twelve to three.

Ngingathi ngingadinga iwebhusayithi kanye nomkhiqizo engizowudayisa kuyona iwebhusayithi bese kuba ukuthi ngikhangise kumakhasitoma ami angilandelayo ezinkundleni zokuxhumana.

Angikaze ngizwe ngaye u-Jezel Mngoma, kodwa ngicabanga ukuthi wasebenzisa ithuba ayenalo ngaleso sikhathi ukuthi akhangise kubalandeli bakhe ukuze aqale ibhizinisi, futhi ibona abalandeli bakhe abamesekayo njengamanje.

Ngicabanga ukuthi-ke kuyasiza ngoba bachitha isikhathi ndawonye futhi benza into ebajabulisayo.

Ngiyacabanga ukuthi ingilolonge kahle kakhulu ngoba ingenze ngachitha isikhathi nezinye izinsizwa sidodisana ngobudoda.

Ngicabanga ukuthi bajabula kakhulu uma bezohamba bengabi sendaweni eseduzane, behambe beyodlala nabanye abantu abakude kunabo.

Ngingaphakamisa umdlalo we-chess. Umdlalo we-chess umnandi futhi kwenza ukuthi ingqondo yakho isheshe icabange ngoba usuke uncintisana nomuntu onengqondo esheshayo futhi.

Lungikhuthaza kakhulu udaba luka-Amanda, ukuthi angathatha izinkuni azenze ibhizinisi. Ngicabanga ukuthi abanye abantu bengabukela kuyena u-Amanda ngokuthi awudingi izinto eziningi ukuthi uvule ibhizinisi.

Kudingeka ukuthi othisha babe yingxenye yokuzilolonga kwabafundi kwezemidlalo futhi babekhona uma bedlala imidlalo ukuze bezoqaphela ukuthi abekho abanye abafundi abaxhashazwayo.

USibanye, udinga ukuthi ayeke ukudlala imidlalo enjalo, ngoba ingagcina isimulimaza kwayena, futhi akufanele ukuthi abantu badlale imidlalo ebafaka engozini.

Imidlalo yamanje isishintshe kakhulu kunaleyo esasiyidlala kudala. Manje sekwashintsha imithetho kwabekwa eminye imithetho. Lokho kuhle futhi lokho kubi, engingasho ukuthi mhlambe sekungconywana okwamanje cause imithetho ebekiwe isiqinile.